Yebo, izizukulwane ezincane kungakuhle ukuthi zifundiswe imvelo yayisetshenziswa ngezikhathi zakudala ukuthi kuningi ukudla ngoba ngezikhathi zakudlala ukudla kwakukuningi futhi indlela babeyisebenzisa ukwenza or ukutshala yayibasebenzela. Besebenzisa iy'nkomo besebenzisa nemiqhuba besebenzisa izandla zabo. Ngakho-ke kungakuhle ukuthi izizukulwane zifundiswe ngendlela yakudala .

Okokuqala amazambane akafuni ukuthi uma uwagcinile uwenze abe maningi ahlangane endaweni eyodwa ngoba ayawudinga umoya. Azobola uma ngabe engawutholi umoya ukubola kwelinye kubolisa elinye egcine esebola wonke. Ngakho umbhala iphutha nje lokuqala alenzile ukuthi awagcine awahlanganise ndawonye engenawo umoya. Kumele awafake endaweni ezokwazi ukuthi ahlale khona athole umoya wonke amazambane.

Isizukulwane esincane kufanele siqhubeke noma sey'khete eminye imisebenzi kodwa lingakuthathi nje nesikhathi eside. Ungathi wenza lo msebenzi owenzani kodwa ubuqhubeka ulima noma usebenzisa amawikhendi for ukuthi ulime ngoba ukulima kuyasiza kakhulu ukuthi sithole ukudla namandla omnotho futhi alele khona emhlabeni. Ngakho ukulima kubalulekile kakhulu.

Umakhelwane wami ongithanda kakhulu uZenani Msweli uye wangitshela ngendlela engingayisebenzisa ukuthuthukisa isimo senhlabathi yami ukuze ngikwazi ukuyisebenzisa ngokulima kuyo njengoba inhlabathi yami isuke ibonakale ukuthi ayisenayo ama-nutrients ukuthi ngingatshala kuyo. Wangitshela ngendlela engingazisebenzisa zendalo ukuze ngithuthukise umhlaba wami. Iy'ndlela ezifana nokusebenzisa komquba nokususa ukhula.

Le eyalo mlimi osebenzisa izandla kodwa obesebenzisa imishini ukuvuna lo nto ingincedile ukuthi ngonge imali ukusebenzisa imishini, ngisebenzi u-petrol manje ukusebenzisa izandla kuyangisebenzela kakhulu ngoba ukusebenzisa imishini kudinga imali eningi noma ukusebenzisa izandla nje kuthatha isikhathi eside kunokusebenzisa imishini. Ngasho nje ngithi ukusebenzisa izandla, isikhathi esisebenzisayo sibaside kunokusebenzisa imishini futhi kodwa nje okuhle ukuthi nje uma usebenzisana izandla awurobhi uwenza kahle umsebenzi imishini iyarobha.

USibusiso into amele ayenze ukuthi angalisebenzisi ubulongwe kodwa aqala awulindi bome mase bomile abungaye bube imvuthu uma esezosthala aqale afake bona kuzobe sekumquba-ke kungasebona ubulongwe afake umqhuba wakhe bese afake iy'tshalo-ke ngaphezu komqhuba. Ngaleyo ndlela uzoba umanyolo. Angawusebenzisi usawubulongwe impucuzi iyasiza ukuthi umhlaba ube ube fertile yes.

Ingiphatha kabi le ndaba yokuthi inhlabathi igcine ingasalungile ukuthi iy'tshalo zigcine seziba indlela esesimeni. Indlela emele ngiyisebenzise ukuze inhlabathi yami igcine isilungele futhi ukutshala nokuthi ngisebenzise umanyolo ngisebenzise namafethelayiza ukusiza umhlaba wami ukuthi ubuyelwe ama-nutrients wayo ukwenzele ukuthi ngokuzayo izitshalo zami ziphinde zibe sesimeni esilungele.

Mngani wami ngithenge ubhanana la kodwa indlela onambitheka ngayo kubonisa ukuthi lo bhanana lo usetshenziswe isayensi le nto ebizwa nge-GMO. Iyangicasula le nto ngoba angiyazi ukuthi lo bhanana ufakwe eziphi ithako nokuthi uzongiphatha kanjani.

Iy'shoshovu, izishoshovu kungamele zicacise indaba yokuthi okanye indaba yokubaluleka kobuyisela komhlaba. Zicaciswe ukuthi injongo yazo akukona ukuthi zifuna ukuthi kube khona ukungazi noma ningazwisani kwabantu kodwa ukuthi zenze okufanele nokuthi senze okufanele sabantu. Ukuthi nje zicacise i-ajenda yazo kubantu abantu bangaduki.

Abalimi kuzomele okanye futhi kuzobaphoqa ekuhambeni kwesikhathi ukuthi basebenzise indlela yesimanjemanje okanye indlela yesayense ukulima ngoba i-fourth industrial revolution le esikuyona manje umsebenzi wayo ukusenzela lula izimo. Manje kuzomele nabo ukuthi basebenzise indlela yesayensi ukulina ngoba izobasiza.